Hayi, alukho tu utshintsho olubonakalayo kwezothutho zaselalini yam kule minyaka idlulileyo ngoba kuhanjwa ngeeveni neendlela zakhona zimbi. Kusukela kudala kunjalo, nangexetsha langoku kusenjalo, akukabikho mehluko. Nangona kwezinye iilali besebenzisa iiteksi kodwa lapha elalini yam nakwezinye iilali ezisingqongileyo sisasebenzisa zona iiveni ukuya edolophini nokubuya.

Ndingazama ukuba ndakhe ubuhlobo naye ngokuba ndincokole naye kwaye ngaloo ndlela ndizothi ndikwazi ukuba ndimazi nzulu naye andazi nzulu. Enye into endingayenza kukuba senze izinto sincedisana kwalapha ekhayeni lapho zobe sithi sifundane, sazane kwaye sakhe ubuhlobo obuqinileyo nothando.

Ezidolophini xa abantu abadinga ukuncediswa bengaphangeli kunokwenziwa oku xa kufuneka kwembiwe idlaka. Ukuqetsha inkampani ekhethekileyo, ukusebenzisa amaqela oluntu okanye icawa, ukucela uncedo kubahlobo, amalunga osapho okanye abamelwane, ukusebenzisa iinkonzo zikarhulumeni okanye amatsharithi.

Abantu basezilalini basebenzisa iindlela ezahlukileyo ukukhusela izityalo zabo kwimimoya, imvula enkulu okanye imfuyo ezokonakalisa izityalo zabo. Abanye bafaka uthango oluzintambo okanye amagqabi ajijelweyo, amafensi, ukuvala izityalo ukuze imfuyo ingangeni. Abanye basebenzisa ii-plastic sheets okanye amagqabi amakhulu ukugquma izityalo xa kulindeleke imvula enkulu okanye .

Ndingaziva ndinexhala kuba ndingazange ndahlala kude nosapho nabahlobo ixesha elide kwaye ndingaziva ndiphantsi koxinezelelo lokulandelela imigaqo endingayaziyo kakuhle. Kwangexetsha elinye ndingaziva ndikhuselekile kuba ndikhathalelwe ngabafazi abadala abanolwazi kwaye ndifunda izinto ezintsha nezininzi malunga nokuba ngumama, nokuba ngumzali oqotho.

Umtshato olungiselelweyo uhluke kumtshato wokuthandana kuba kumtshato olulungiselelweyo iintsapho okanye abantu abadala bayalungiselela kwaye bakhethe abantu abazotshata. Kanti kumtshato wokuthandana abantu bayazikhethela ngokwabo ngenxa yothando. Imicelimngeni kumtshato olulungiselelweyo ibandakanya ukungazani kakuhle phakathi kwabatshatayo ekuqaleni, uxinezelelo lweentsapho kunye nokungabi nethuba lokwazana ngaphambi komtshato. Kumtshato wokuthandana imicelimngeni ingaba kukungavani kweentsapho, ukungazinzi.

Hayi, ndikhumbula ixetsha ndazama ukupheka umngqutsho ngendlela entsha. Ndafaka iitapile neekherothi, ndatsho ndacinga ukuba ndiza kwenza into entsha kodwa nxa sele kuphekile, kwaphuma elona lo mngqutsho ndandiwulindele kuba iitapile zenza ukuba kube soft kakhulu yaye incasa yaphuma yahlukile. Ndafunda ukuba ngamanye amaxetsha ukutya kwesintu kufuna nje indlela yaso yakudala.